Into yokuqala endiyenzayo ummelwane wam xa endikhwaza ndiyabaleka ndihamba ndiya endlini. Ndifika ndithatha intombazana le ineminyaka elishumi elinesihlanu, ndiyilalisa ngecala ukuze yonke into ayikhupha ngomlomo ayikhuphe angalali ajonge phezulu. Okanye ukuba ngaba umntana akakawi okanye aphume amagwebu ngomlomo, sizama ubisi simselisa ubisi kusekwangoko. Ngoko kuyo yonke loo nto esiyenzayo sifowunela uncedo lokuqala sichaze imeko yomntana ukuba kwenzeke ntoni ukuze lifike uncedo lokuqala limthathe umntana limbalekise emtholampilo.

Xa ungumntu one-TB ohlala nabantu abengena-TB, funeka xa ukhohlela okanye uthimla uvale ngengalo yakho. Hlala unxibe i-mask futhi funeka uhlale ucocekile ube ngumntu ohlamba izandla, ube ngumntu ohlala ecoca yonke indawo. Ube ngumntu othatha iipilisi zakho rhoqo njengemiyalelo oyinikwa ngumongikazi okanye ugqirha. Ungasondeli kakhulu ebantwini enzele ungazukhawuleza ubosulele.

Amayeza enziwe afana nalawa aveliswa ngabenzi, akwenziwa phando, akwenziwa nokukhuphuka kwamaxabiso, futhi abenzi ukhuseleko lezempilo ukuqiniseka ukuphepha kwamayeza. Akunapapasho olubizwayo futhi nokulumkisa ngawo amayeza ango bona bawakhuphayo. Akuna nto inintsi eyenza ukuba ngaba bona bantu bamayeza abawenzayo bakhuphe imali eninzi ukuze nabo bazokhupha amayeza bafune imali eninzi ebantwini.

Ewe, wonke umntu unelungelo lokuzithathela isigqibo sento afuna uyenza. Ukuba ngaba umntu akafuni uyokwaluka esibhedlele akafuni nje ukwaluka sisigqibo sakhe neso. Zininzi iindlela zozikhusela kwabantu abangamadoda athandana nabanye abantu. Iindlela zininzi njengokuzikhusela xa nisiya kwinkonzo yase kamereni, ukuzikhusela kwizifo ezininzi ngokuthi bahlale becocekile abo bangafuni uya kwaluka. Ofunayo uya kwaluka esibhedlele nalapho sisigqibo sakhe ngokuthi anciphise amanani okuthi angosuleleka ngugawulayo.

Abantu abaninzi abawazi umohluko phakathi kwamayeza enziwe afana nalawo enziwe afana nalawo aveliswa ngabenzi ngoba baye bacinge into yokuba ngaba ango amayeza ngamayeza enziwe ngokungakho semthethweni. Baye babone namaxabiso aloo mayeza babone ukuba ngaba xa uthenga wona ayacothozisa ukusebenza okanye akhona into engalunganga afika ayenze emzimbeni xa uthe wawasebenzisa. Banengqondo yokuba ngaba zonke ezi zinto ezifakwayo pha kula mayeza zizinto ezingalunganga. Bakholwa ukuthenga amayeza anegama ukubonisa ukuba ngaba liyeza elisebenzayo.

Ukukhulelwa kwabantwana abasesikolweni seyinto exhaphakileyo kakhulu ngoku futhi ukuthetha kwabantwana ngesimo sabanye abantwana ngendlela abanye abantwana abenza ngayo izinto futhi nayo yinto exhaphakileyo. Xa unomntwana okhulelweyo kwamabanga aphezulu akho nto yogqitha into yokuba ngaba uthethe nomntana lowo wesikolo ukhulelweyo. Umbonise into yokuba ngaba kona ukukhulelwa usesesikolweni akulunganga kodwa makangazihluphi ngabantwana besikolo abathethayo ngokuba ekhulelwe ngoba loo nto izamphazamisa ezifundweni zakhe. Makaqiniseke ekufundeni konke kuzodlula.